Naha ha e le teng empa batho ba sa e sebedise, ke nahana hore ke nako ya hore mmuso o thuse batho bao ba mahaeng ho qala tsa temo, ho ba ruta ka tsa temo. Hore ba tle ba itjalle dimela tseo ba ka kgonang ho di jala, mme ba ithekisetse tsona. Empa haebaneng e le naha e leng hore ha ba sebedise, e bile ha ba hloke, ebile ha batle ho etsa ka tsa temo ho yona. Ke nahana hore ke nako ya hore mmuso o tlo o thuse ba senang naha, o ba arolelane yona hore mang le mang a tle a kgone ho thusa ka naha eo.

Ha re tla qala ho bua ka tsa temo, haholoholo di-social media mona di tsa rona, ho tsebisa le ho fana ka hlahisoleseding ho batjha ba rona. Hore tsena tsa temo ha se ntho tsa kgale, e bile ha se ntho se etsang ke batho ba kaofela empa di etsuwa ke motho e mong le e mong. Ha re ka qala ho bua haholo ka tsona hona dikolong. Ra ya dikolong, ra ya hohle moo batjha ba dulang ba bokane teng. Ra ba fa ditsebiso ka tsa temo.

Mehleng ya kgale bonkgono ba rona ba ne ba sa kgone ho ba borapolasi hobane e ne le bona ba hlokomelang bana malapeng, ba ne ba sa kgone ho etsa mesebetsi eno e bona ya dipolasi. And nakong eo basadi hangata ba ne ba hatelletswe. Ke ka ho mmuso o boneng ho hore ho lekalekanwe ho tsohle kaofela. Le bomme le bona ba be le dipolasi tsa bona jwalo ka ha bontate hobane bomme le bona mosebetsi oo bontate ba o etsang ba ntse ba kgona ho o etsa. Le ho tsena tsa temo, ba ntse ba kgona ho etsa tsohle tse etsuwang ke bona bontate. Le bona ba kgona hore ba be le dipolasi tsa bona and e be dipolasi tse kgahlisang tse tswellang pele.

Bana ba ka ba le bane jwalo ke tlo ba arolela polasi ya ka, ka ho lekana. Ke tlo e siya le bana ba ka ba le bane jwalo. Hobane ke sa batle ho kgetholla bana le hape ke sa batle ho etsa lefufa ka hare ho bana. O fumane bana ba se ba hloyane, ba sa ratane, ba bolayana. Ba bolayanela mafa, Ka hoo, ke tlo ba arolela yona ka ho lekana.

Borapolasi ba ka kenya tshebetsong maano a kang ho fapanyetsana dijalo, ho kgetha mefuta ya dijalo tse hananang le dikgohola. Ho ntlafatsa tsamaiso ya dikgohola. Ho lema hodima dibethe tse phahamisitsweng. Ho lekola boemo ba lehodimo ka hloko le ho nahana ka meaho e thibelang dikgohola. Jwalo ka metjha ya ho laola metsi a mangata le ho fokotsa tshenyo ya dijalo tsa bona.

Matlalo a diphoofolo ke thepa e tala ya bohlokwa bakeng sa dihlahiswa tse ngata, ho kenyelletswa diaparo, dieta, thepa ya ka tlung le disebediswa. Di boetse di sebediswa ho etsa dintho tse sireletsang tse kang dibaki tsa dithuthuthu le di a thulana

Dihwai di ka boloka metsi ka ho hapa le ho boloka metsi a pula. Ka ho nwesetsa ka marothodi, ho aha matamo le ho potoloha dijalo. Hape di ka fokotsa maroeane le ho sebedisa metsi a tswang mokoting le ho leka temo e ho lema.

Temo ha se fela ho lema dijo, e mabapi le ho aha bokamoso bo tsietsing, ho theha menyetla ya moruo le ho hlokomela ditikoloho tsa rona. Jwalo ka batjha, le na le matla a ho bopa bokamoso ba temo. Le ho ba le phello e ntle metseng ya heno. Ke batla ho le kgothalletsa ho hlahloba menyetla e mengata eo temo e fanang ka yona. Hore na o kgahlehela temo ya ditoropo. Temo ya manyolo kapa technology ya temo, ho na le sebaka bakeng sa hao lefatsheng la temo. Se tshabe ho silafatsa matsoho a hao. Botsa dipotso mme o batle baeletsi ba ka o tataisang leetong la hao. Hopola temo ke ya motho e mong le e mong ho sa natse selemo sa hao kapa boiphihlelo ba hao, Ke mosebetsi o hlokang tjantjello, boitelo le ho sebetsa ka thata.

Re le mmuso re kgethile polasi ya hao hore re tle re kgone ho o thusa. Re tlo kgona ho o thusa ka ho o fa thuso ya botsebi mabapi le temo. Ho o fa di sebediswa ho tloha ho dikgomo, diterekere, dijo, le ho o thusa ho aha disebediswa tsa polasi ya hao. Le ho o thusa ka ho bapatsa le ho hodisa kgwebo ya hao.

Canola ke mofuta wa sejalo sa peo ya oli e nkilweng ho peo ya hape ke setho sa lelapa la le kenyeletsang cabbage, broccoli le cauliflower. Canola ke sejalo sa sehla se phodileng, ho bolelang hore se atleha di-temperature-a tse phodileng tsa selemo le hwetla. Ke kgethile ho lema ka canola polasing ya ka ka tlasa mabaka a latelang. Molemo wa canola maphelong a rona, bophelo ba mobu, potoloho ya sejalo. Mamello ya komello ya canola. Tlhokeho ya canola dimmarakeng. Melemo ya canola e mengata. Canola e na le melemo e mengata, e seng feela bakeng sa polasi ya ka, empa le bakeng sa tikoloho ya rona.

Ke eme mona ke batla ho thusa batho ba nang le thahasello ebile ba rata ka temo. E bile ba batla jala meroho. Ke ne ke qadile ho jala, ke na le serapa sa meroho. Ke ile ka atleha haholo ebile ke bona le tjhelete e ngata serapeng sena sa ka. Ka hoo ke bone ho le bohlokwa hore le nna ke fetise tsebo eo kenang le yona ka ho jala meroho ena. Ke tle ke thuse batho ba bang le ho ba thusa ka tsa ditjhelete. Ka hoo batho bohle ba hlokang thuso ebile ba batla ho ba na le dirapa tsa meroho le bona ba ipone ba tswella pele, ke kopa batle ba tlatse foromo ena e nang le dintlha kaofela hore ba tle ba kgone ho thusahala le bona.

Menyetla e teng ho tshwaseng ditlhapi. O ka rekisetsa mabenkele a fapafapaneng ditlhapi, mme wa iqalla kgwebo ya hao ya ho rekisa ditlhapi. Wa rekisetsa le di-restaurant ditlhapi tseo tse tlabeng o di tshwasitse.

Nka etsa ntho tse pedi. Ya pele nka hira bookamedi ba dipolasi la basebetsi. E be ke e sheba fela beke le kgwedi kapa kgwedi le kgwedi ho bona hore na dikgomo tsa ka di ntse di lokile le hore e tsamaya hantle ka tsela e nepahetseng, ha ke le siyo. Ya bobedi, ke fallela polasing ho etsa bonnete ba hore ke sebetsa kgwebo ya polasi ka bonna hore tsohle di ke kgone ho tsamaya ka tsela eo nna ke e batlang.